Ngokuba xa usebenzisa i-ephu yebhanki amaxabiso edatha awafani namaxabiso asezivenkileni okanye kwiziphaza shop.

Kukuba ndandisithi naxa ndihamba ekuhlaleni okanye edolophini, abantu abandaziyo okanye ababebonile ukuxhatshazwa kwam kwezonxibelelwano bavele bandihleke okanye bakhombisane ngam.

Hayi, angeke ndivume ngokuba iminyaka akuyo ayikulungelanga ukuba angaba ne-cellphone, ngenxa yokungcipheka kakhulu nezinto eziboniswayo kwi-intanethi kule mihla ezenza abantwana bangoku baphume endleleni, bangabi nasimilo, futhi benze izinto ezingalunganga.

Kungelixa apho kwakukho isifo seCOVID-nineteen apho sasibona kukho izinto ezazingeyonyani ezazithethwa ngesi sifo. Ndathi ndafumana ngokuba ezazithethwa kumabonakude kwisebe lezeendaba zazingangqamani nezi ndandizifumana kwi-intanethi.

Ziqhelanise namajelo onxibelelwano afana nooFacebook kunye nooTikTok, angawona majelo ancedisayo xa ufuna ukuba ngumyili womxholo.

Ukusebenzisa idatha kule mihla okanye ukuxhomekeka kwinethiwekhi kuyasokolisa kakhulu ngokuba xa kukho i-load shedding inethiwekhi iyahamba. Ukufumana i-hotspot okanye iWi-Fi kumhlobo kuyancedisa kakhulu kwaye ndaziva ndinovuyo kakhulu ngokuba iWi-Fi inamandla futhi iyakhawuleza ekunxibelaneni kwezenethiwekhi.

Inciphisa iimpazamo ezithi zenziwe ngabantu ukunika ulwazi ngeprodakhthi yaloo khampani ngokuchanekileyo.

Iluncedo kakhulu ngokuba iWi-Fi yasimahla iyasinceda kule mihla, ngokuba siyakwazi nokuthi sifake izicelo zemisebenzi okanye eyezikolo.

NguSpotify ngokuba uSpotify lelona jelo lilula ukulisebenzisa kwaye alinamaginxiginxi ekumameleni umculo.

Ikhandlela eculwa nguPhila Dlozi, uBabekazi eculwa nguPhila Dlozi, Imimoya eculwa nguNathi Mankayi, Semphete eculwa yiLejwe La Motheo.

UTikTok kunye noFacebook noYouTube bona bakwazi ukuxhoma imifanekiso bhanyabhanya ngeshishini lakho lokubhaka, ukwazi nokuxhoma iinkcukacha zokuxhumana nawe nezeshishini lakho.

Edolophini kwindawo yokuhlala abakhenkethi yandincedisa kakhulu, ngokuba ndandiphelelwe yidatha futhi ndingenayo nemali ye-airtime ndifuna ukufowunela ekhaya ndicele imali yokubuya ngoba ndandihlaselwe ngootsotsi kwathathwa imali yam yokugoduka.

Iifowuni ezikwazi ukungena kwi-intanethi ziluncedo kakhulu kubantwana abakwilishumi elivisayo ngokuba zibanceda nakwizifundo zesikolo bakwazi nokuba nolwazi ngezinye izinto abafuna uba kunolwazi ngazo.

Ukufumana abalandeli abaninzi, ngokuba amajelo amaninzi anembuyekezo afana noTikTok xa uthe wanabantu abavula imifanekiso yakho bhanyabhanya abakulandelayo futhi abanintsi.

Hayi, azange. Kwii-restaurant ezininzi akudingeki ucele iWi-Fi, ulandela nje imigaqo ungene kwiWi-Fi ungakhange wayicela ngaphambili.

into ethethwe ngelizwi ibe kumagama.

Abayili abaninzi bayayazi ukuba abalandeli abaninzi okanye abantu abasebenzisa iimfonomfono baninzi kwaye bayazithanda iindaba ezikwidijithali kule mihla kuneendaba zesiqhelo zakudala.